UIF ke mofuta wa lekeno leo motho ao fumanang ka mora hore motho a lahlehelwe ke mosebetsi wa hae mme hore motho a kgone ho fumana UIF o hloka hore a be le lengolo le bontshang moo a neng a sebetsa teng mme se bohlokwa le ID ya hae ya boitsebiso.

Maemo a temo e jwalo a kotsing haholo hobane difate tse leng hore di ya katlwa di ka tlwa ka bongata, mme sekgahla se leng hore difate tsena di hola ka sona ke sekgahla se leng hore se fatshe haholo, mme sena se beha boemo ba temo e jwalo kotsing haholo.

Dijalo tse leng hore kgale di jowa ke bo nkgono le bontatemoholo ba rona ke mefuta e kang di-cabbage, sepinatjhe le ditapole jwalo jwalo, mme ke mefuta ya dijalo tse leng hore di na le dipeo. Mme ke mo eleng hore hobane ba le bana motho o na tla bula tselanyana e nyanyane mme o beha dipeo tsa hae ka tatellano a katele mme a nwesetse di fihlelle dijalo tsa hae di hlaha sebakeng seo.

Jwalo ka molemi ke ka qala ka ho sheba mobu o e leng hore o nepahetse hore o ka ba le matla a hore ke jale cotton ya ka bongata sebakeng seo mme hape ka ho moo mofuta o mong hape wa hore ke fumane cotton ngata ke wa hore ke ruwe le diphoofolo tse kang bo dinku tse leng hore di na le boya bo bongata ho tsona mme ke kute bo boya bo ha se bo le bongata mmeleng wa dinku tseo.

Ho bohlokwa haholo hore tsohle tse polasing ya hao di be tlasa insurance sena se tla thusa hore e beng e bang ho hlaha kotsi kapa hona ho senya polasing eo ha e tlo ditjeho ha di tlo ba ngata bakeng sa hao hobane insurance e tlo thusa hore o patale seo tlabeng se senyehile. Mohlala, ho etsahala hore batho ba kene, mme ba senye ba utswe se itseng. Insurance e tla kgona hore e patale bakeng sa ntho e leng hore e tla be e nyametse e baneng ho etsahala hore ho be le hore ho tjhe mono polasing ya hao o tlabe o tseba hore o insurance e teng, mme e tla kgona hore e cover mme e tla kgona hore e kwale mabaka a kang ao.

Ho hlokomela diphoofolo polasing mehato ke wa hore diphoofolo pele di tswa ka hara sebaka seo di kwallwang ka hara sona di tshelwe ka meriana, mme ka mora hore o di tshele ka moriana o di ntshe ka sebakeng seo mme sebaka seo mo e leng hore di dula teng o se tshele ka moriana le sona ka ho bolaya dikokwanahloko tse leng hore di ka baka hore di be le mafu a itseng.

Tjhe, mona na di-mixed breeding ke mane ha ho nkuwa diphoofolo tse pedi tsa mefuta e sa tshwaneng mme o tla be ho nkwa madi a teng mme a tswa kwa hore ho be le mofuta o mong e leng hore o kentse diphoofolo tsena di le pedi mme ya artificial insemination teng ke mane moo eleng hore madi a phoofolo ena na e nngwe a tla ba nkiwa mme a behwa sebakeng se itseng hore ba kgone ho fihlela mofuta o mong wa phoofolo ka ona madi ao.

Lefapha la Temo le thusitse haholo ka hore ho thusa batho ho elellwa bohlokwa ba ho ba dihwai mme lefapha le fanne ka mefuta le dithuto tse fapaneng tsela e leng hore ba tla reka dintho ho hodisa dipolasi tsa bona mme le fane ka bohlale ba ho sebedisa ditjhelete le ho boloka ditjhelete tse e leng hore ba di etsa ho tswa polasing tsa bona.

Taba ena ya ho kgutlisetswa morao ha lefatshe ke taba e hlokolosi haholo, mme ho kgutletsweng morao ha lefatshe ditlamorao tsa teng ho batho ba bang ha e tlo ba tse lokileng kapa tsona tse tlo ba tswelang mosola hobane ba bang ha ba na tsebo kapa ona matla le bokgoni a hore ba ka sebedisa sebaka dibaka tseo ka tsela tse nepahetseng. Mohlala, o fumane hore ho tloswa monga polasi sebakeng se itseng mme ho nkiwe batho ba behwe sebakeng seo. Empa batho bao ba hloka tsebo le bokgoni ba hore ba ka tswela pele ka seo e leng hore motho a na dula moo. Pele o ne a se etsa.

Ho fumana tjhelete ya grant motho ya tlang ho ingodisa o lokela hore a tle ka ID bukana ya hae ya boitsebiso mme a ba a le hodimo ka dilemo tse sixty five hoya hodimo.

Dikgoho tsa mahe ha di latswe ka jwalo ka dikgoho tsa toropong. Hobane dikgoho tsa mahe hangata ho sebediswa motjhini ho tsona monono hore di be le bokgoni ba hore di behe di belehe mahe a mangata, mme tsena na tsa metseng mona na ke dikgoho tse leng hore di hodisitswe feela ka poone feela hore di hole, mme le mmele ya tsona e thata.

Tlhapi tse etsang tuna ke mofuta wa ditlhapi tse nyanyane nyanyane mme di kapuwa ka bongata hara lewatle, mme ho tloha lewatleng di iswa metjhining mme ho tloha metjhining di kenywa ka hara makotikoti mme di rekisetswe batho.

Polasing e ka wela matsohong a ngwana e motona ya hlahileng pele mme hobaneng ke re jwalo ke hobane o ile wa nka nako wa mo ruta mme o bone le tsela e leng hore o no etsa dintho ka yona.

Batjha ba kgabane ke bone monyetla ka ho na le lefatshe le bulehileng mme nka rata hore re leme sonneblom mononong hore re iketsetse bophelo sonneblom e bobebe haholo hore re ka lema ka ha re tlo e lema jwalo ka poone, mme re dule re nwesetsa ka dinako tsohle hore e hlahe e hodile hantle e hole hantle.

Ntho eo ha ya loka hohang hobane di kwetlisa mmele tse kang meroho. Ke dijo tse leng hore tlametse di hole bo ka bo tsona e seng ho sebediswe mefuta e itseng ya dikokwanahloko hore meroho ena na e be boemong bo itseng.

Nka sebedisa masiba ho etsa di-necklace tsa melala le meqathatso ya matsoho kapa ya yona maqaqailana.

Ke tlo pheha nama ya kgoho ka rice ka sepinatjhe ka mokopu ka beetroot-u le ditapole tse thubiweng.

Ho tshwasa ditlhapi ekaba mofuta o mong wa ho hweba kapa hona ho kena kgwebong ka ha ditlhapi tseo tla beng ke di tshwasitse ke tla di rekisetsa batho ba dulang hara motse.